Umbuzo engingamubuza wona ukuthi iziphi iy'khathi lapho khona lapho khona umkhiqizo ozobe uvela ey'nkundleni zokuxhumana, ngingambuza futhi ukuthi ngizobabona kanjani ekutheni ukuthi ibaphi abantu asebewuthengile umkhiqizo wami umgqugquzeli khona lapho-ke ngiyobe ngibheka khona-ke ubungozi ekuthenini ukuthi kungabi khona ukukhwabanisa okwenzakalakho.

ULondiwe kungamele ukuthi abhalele lo muntu lona ohlukumezayo kuqala, amkhuze ekuthenini ukuthi angahlukumezi abanye abantu kwinkundla yakhe yokuxhumana. Uma kuwukuthi loyo muntu loyo uyaqhubeka, ngingamtshela ukuthi unalo ilungelo lokuthi amvale loyo muntu lowo ngendlela yokublokha khona loyo muntu loyo angaphinde angene kwinkundla yakhe yokuxhumana. Kulo ohlukumezekile, kungaba ukuthi uhlukumezeke kanjani kodwa-ke phela zikhona-ke iy'ndlela zokuthi ukwazi ukuthi ubikele nezomshayamthetho, amaphoyisa uma kuwukuthi uhlukumezeke ngendlela engafanelekeyo ey'nkundleni zokuxhumana.

Umehluko kulama-movie lawa-ke akwisathelayithi nalawa amanye kumasevisi-ke okusakaza bukhoma ukuthi kwisathelayithi into yokuqala nje ukuthi isathelayithi iyabiza kanti manje la wabanye abanamasevisi-ke asakaza bukhoma bona intela yakhona ithe ukuthi ukushibha, amamuvi futhi akhona awaphindaphindwa isikhathi esiningi. Laphana kushuthi njena uyazikhethela wena ukuthi hlobo luni le-movie olufunakho, ukwazi ukuy'khethela kanti manje kwisathelayithi ubukela le nto lena bona vese abasuke bekuthumelele yona noma bakutshene ukuthi izodlala ngesikhathi esiwukuthi, akuyi ngawe.

Ewu, zalo, lana-ke eish, uyazi uma kuwukuthi phela ubukela laphana-ke asithi njena ibhola kwi-TV yesathalayithi, kushuthi le nto lena esuke idlalwa or noma leyo-game leyo esuke idlalwa, lowo mdlalo lo osuke udlala ngaleso sikhathi ukwazi ukuwubona udlala-ke kumabonakude ngaleso sikhathi. Ngisho noma kuthiwa wena useGoli or noma usemakhaya kodwa ngalesi sikhathi nje, uma kuwukuthi i-Kaizer Chiefs fanele ukuthi iqale ngo-half past three, nawo-ke-ke isithombe lana kumabonakude naso siqala ngo-half past three, ngalesi sikhathi vese nabo abadlali abasuke bengena ngaso e-stadium beqala bedlala.

Enye yemithelela ekutheni ukuthi ukwazi ukuthi ingoma uyikhumbule ngisho noma kuthiwa mhlawumbe kade wayizwa or noma ezinye nje yezici ukuthi indlela mhlawumbe esuke ikwenza wena uzizwe ngayo ngaleso sikhathi noma kuwukuthi ikwenza mhlawumbe ukuthi ujabule noma ukuthi ikwenza mhlawumbe ucasuke noma kuwukuthi ikwenza mhlawumbe ubesemathandweni. So indlela esuke ikwenza ukuthi uzizwe ngayo ezinye izinto eyenza ukuthi ingoma ukwazi ukuthi uyikhumbule ngisho noma sekuthiwa kade yadlala.

Ngingasho nje lana ukuthi ukuhluka mhlawumbe kwey'ngoma ngingathi njena uMaphorisa ipiyano manje ipiyano imvamisa linesigubhu kakhulu yabo, limane lifune ukuthi usukume mhlawumbe udanse kanti umuntu ofana njengo-Hugh Masekela or i-jazz or u-Jimmy Dludlu, loyo muntu loyo engathi ungaphola uhlale mhlawumbe kusofa, mhlawumbe ube nengilazi yey'nkezo zofaro ube uyicabanga nje uyikhuphule ekutheni ukuthi eish, mhlawumbe ukhumbule iy'khathi lapho khona ekwakumnandi khona noma ucabange iy'khathi ey'zayo ezisazoba mnandi.

Mkhulu-ke lana kushuthi njena into esiyenziwe manje odokotela ukuthi akusadingi ukuthi size siye khona kwadokotela, usuyakhona manje ukuthi umfonele udokotela uma kuwukuthi khona mhlawumbe lapho ozizwa khona. Ushaya nje ucingo bese ngalena-ke kocingo kube khona udokotela okwaziyo ukuthi akusize noma akutshene ukuthi yini kahle kahle into okumele ukuthi thina-ke as abazukulu sikuthengele yona ekhemisi, uma kuwukuthi uxineke ngaleyondlela akwazi-ke ukuthi bese ekubhukhela or noma ekuhlelele usuku lapho khona ongakwazi ukuthi uye egumbini lakhe khona ezokwazi ukuthi akuxilonge.